Indixhalabisa kabuhlungu gqithi into yokuba imalimboleko le ndiyifumeneyo ayikwazi ukugubungela yonke into endiyidingayo kuba ke loo nto leyo izandichaphazela kakhulu kwizifundo zam kuba andizukwazi ukumamela xa utitshala esifundisa. Kuba ndizawuhlala ndineengcinga emva kwengqondo yam yokuba andinamali yaneleyo yalapha esikolweni okanye eyunivesithi.

Umntu angaqale aye ebhankini enze into ekuthiwa yi-investment. Loo nto ithetha ukuba uyofaka imali yakho ebhankini apho izazikhulela khona qho ngenyanga. Uyawuthi emva kwexesha elithile uyoyikhupha imali yakho ibe ingaphezulu kwangokuya ubuyityala.

Into endinokuyenza ndingakha indawo yokuhlala ndiyakhela abantu abaphangela kufuphi kunala mashishini. Kwaye ke ngoku le mali yaba bantu bahlala kule ndawo ndiyakhileyo yiyo le enokundenzela ukuba ndibe nemali nam njengamntu owenza ishishini ecaleni.

Ibalulekile into yoba uzicinge iindleko zokutshintsha kwamagama ezindlu or endlu okanye endlu xa ucinga ngothenga indlu kuba ke loo nto kungathi uba mhla kwakubakho intlekele ungakhange ulitshintshe igama lendlu kube segameni lakho, umnikazi wokuqala wendlu angafika athi uhleli endaweni yakhe nikhutshwe ngolo hlobo ke ngoku. Loo nto leyo ke kubalulekile into yoba xa ucinga ngothenga indlu ukwazi udibana nomntu womthetho ukuba kutshintshwe amagama ibe segameni lakho.

Into yokuqala endinoyenza ndingaya ebhankini ndithi ndicela bayistophe iakhawunti or bayimise iakhawunti yam. Emveni koko ndihambe ndiyomangala emapoliseni for omgunyathi owenzekayo kwiakhawunti yam. Naphayana ebhankini ndiyovula icala lokuba mabaphande nabo kwelabo icala ukuba bekutheni ze kutsalwe imali endingayaziyo kwiakhawunti yam ebhankini yabo.

Ndivakalelwa ndinxunguphele kakhulu kuba ke ndisemncinci for ukujongana neemeko ezinjena zokuba ndithi ndizama ukwakha ikamva lam kunekho kubekho izinto ezindinqandayo zokuba i-fees zasesikolweni azibhataleki. Kodwa ke ezinye iimeko ziyasinyanzela ukuba masikhule ngoku singabantwana, andinayo enye i-choice ngaphandle kwale.

Nyana wam, le nto ibhalwe apha UIF itsalwe emvuzweni wakho kuthiwa yi-Unemployment Insurance Fund yile mali uyawuthi wophelelwa ngumsebenzi ukwazi ukuya kwaDepartment of Labour uyoyikleyima for ithuba eli lingaka uqeshiwe imane itsalwa. Ayomali ilahlekileyo imali ye-UIF nyana wam ungaxhalabi.

Izizathu zokuba abantu badinge ikhadi lekhredithi lelokuba xa befuna uthenga izinto ezinkulu ezifana nezindlu okanye iimoto kulapho kujongwa khona laa nto kuthiwa yi-credit score ukuba uyakwazi na ulibhatala ityala lakho. Ke ngoku i-credit card inceda ngaloo nto leyo into yoba ukwazi uthatha izinto ngetyala uphinde ukwazi ukubhatala ityala eli lakho. Kulapho ke ngoku ukwazi ukwakha khona i-credit score, ibhanka ibona khona into yoba uyakwazi nyhani uwabhatala amatyala akho, ukwazi ke ngoku uthenga indlu okanye uthenge imoto.

Mna ngokunobona kwam umntu othi ungenelela imigalelo mayibe ngumntu okwaziyo umelana nento omelana ne-possibility yoba le mali ayityalayo kulaa mgalelo angakwazi uphinde, angakwazi uphinde aphulukane nayo. Kuba ke kukho abantu abathile abanobuqhophololo abangenazo injongo ezintle athi umntu wogalelelwa xa ilixesha lakhe logalelela logalalela abanye abantu angayenzi loo nto leyo.